Hhayi, into engingayenza nje ukuze uthole abaculi abasha ney'tayela zomculo, ngicathi yiwo u-social media lo. Ngizofuna abantu berekhode umuntu ay'rekhode yena ngefoni yakho ebese engisendela-ke bese ngizoyizwa ingoma ukuthi ithini kahle kahle amathuluzi okumele awasebenzise nje okanye angasiza ukuze abasebenzi bahlole bey'hlole ukuthi kufuna ukuthi basebenzise amafoni abo ukuthi bay'rekhode ukuze sizokwazi ukuthi silalele bonke umuntu ngesikhathi. Kuzoshesha futhi uma kunjalo, kunokuthi umuntu simbize eze la azocula, hhayi, akazenzele yena esekhaya ezoy'tholela ngesikhathi sakhe sonke la abona khona amaphutha aphinde alungise, athi uma esengisendela nje leyo-EP yakhe uthole ukuthi sengiyilalela kahle.

Eyi, uyabona into eyenza ifoni yokuqala kube, ngicabanga ukuthi ifoni yokuqala iyona eyashintsha iy'mpilo zabantu nje bonke uma uza ngasekuxhumaneni ngoba ithe nje mayifika yona ngoba nakho okunye sesifunda phansi nathi ngoba sisebafishane ithe uma ifika nje leyo foni yokuqala, abantu bebekwazi ukuthi bexhumane ney'hlobo zabo ey'sekuhambeni ey'koGoli ngokuyosebenza ngoba ngalezoy'khathi kwakusasetshenzwa ey'mayini. Ngicabanga ukuthi ngaleyo ndlela ngoba phela kwakubhalwa, ngakho-ke ukubhala kwajuthatha isikhathi ukuthi kuze kufike emndenini. So, ngakho-ke ukusetshenziswa kwey'ngcingo lezi zokuqala kwaba nomthelela omuhle kakhulu ngoba abathandiweyo base bekwazi ukuxhumana ney'hlobo zabo iyakhuphuka-ke impolo ye-thekhinoloji kwaze kwaafika kule ekhona njengamanje.

Ngicabanga ukuthi ukubekwa ukubekwa kwezinto obala ey'nkundleni zokuxhumana kunganomthelela omubi kakhulu ngoba ezinye izinto ziba inkinga kwabanye abantu, ngakho nje ukubekwa kwezinto obala kuyaye kube yinkinga kakhulu ngoba abanye abantu uthola ukuthi mhlampe imizwa yabo ayivumelani nalokhu osuke suke sekubekiwe ngaleso sikhathi.

Uyabona mntanomntanami, uma ngabe sengiya engadini ngidlala umculo kamaskandi, awu la khona nkosi yami sengidlala uMgqumeni, kuyaye kube ukuthi ngizizwa ngiphila ngizizwa ngise musha. Aw, kusho isalukazi sami madoda sithi uma sesiya engadini siyokuhlakula noma siyothatha isivuno saso, sithi noma singazizwa kahle kodwa uma sike sadlala lo mculo kamaskandi siyaye sizizwe siphila sisesisha. Ey, wemadoda.

Ubuchwepheshe lobu be-AI ngicabangi ukuthi liyalibulala kakhulu ikusasa labaculi ngoba iningi labaculi selisebenzisa lobu buchwepheshe besimanje manje abasalikhiphi iphimbo lapho sekuba yilo leli le-AI elenza ukuthi amaphimbo abaculi singasawezwa kahle. Umculo wamanje awusafani nowasendulo ngoba njengamanje abaculi sebesebenzisa lobu chwepheshe lobu, okwenza ukuthi kube nzima-ke manje ukuthi sibalalele kahle, sibezwe ukujula kwabo. Akusafana ngempela nakuqala. Kqala umuntu waye esebenzisa iphimbo lakhe uma ecula simuzwe kahle, hhayi manje.

Into nje yokuqala engingayenza ukuthi inkundla yami yezokuxhumana njengoba iney'gidi nje zabalandeli ngingagqugquzela osomabhizinisi abancane basemphakathini engihlala kuwo ukuba amabhizinisi abo bawalethe phambi ngaphambi kube ukuthi ngiyabafakela ey'nkundleni zami zezokuxhumana ukuthi nabo bakhule ngokwamabhizinisi kube indlela yokukhangisa amabhizinisi abo kwenkundla yami yezokuxhumana njengoba inabalandeli abaningi nje kangaka. Ngicathi intsha ngayisiza kanjalo, nanomphakathi wangakithi, osomabhizinisi nje, bonke abasebancane abasafufusa ngabanxenxa ukuthi basebenzise inkundla yami yezokuxhumana ukuthuthukisa amabhizinisi abo.

Ngicabanga ukuthi umculo nokubhalwa nje kwengoma kuyaye kuhambisane nemizwa yomuntu obhalayo ngaleso sikhathi, ngamanye amazwi ikakhulukazi nje uma ngake ngibheke kulo mculo kamaskandi, khona iy'ngoma ezokholo ey'hambiselana nemizwa yabantu, uthole ukuthi kwesinye isikhathi umuntu uphansi ngokomoya uma elalela leyo ngoma leyo uthole ukuthi uyavuseleleka ngokomoya. Khona iy'ngoma zomasikandi eziwusizi, uthola ukuthi mhlampe umuntu uma edlala leyo ngoma iqondana nosizi lakhe. Phinde futhi leyo ngoma igqugquzele ekuthenini kulolo siza akakulo, ikhona indlela angaphuma ngayo. Ngakho-ke lezo y'ngoma zibaluleke kakhulu ngoba zenza abanye abantu mhlampe esebecabanga okubi ngaleso sikhathi beshintshe umqondo.